Ka ho hira se sebetsi sa lekgetho la temo le ho etsa kopo ya mananeo a tshehetso a mmuso a sa lefelleng lekgetho kapa ho pusetso ya VAT ho disebediswa tsa mapolasi.

Ha re ka re ba e lahlile ka botlalo e ka ba e le polelo e fetelletseng. Empa ho hlakile hore ho na le phokotso ya hlokomelo le phetiso ya tsebo ha batsofe ba hloka ho fetisetsa tsebo ho ba banyenyane e felletsa e timela. Tjhe, le nna ha kena yona tsebo ena.

Dihwapa ke nama e omisitsweng e lomisitswe ka mefuta e fapaneng ya ditlolo. E be e omiswa ka moya o phodileng.

Mmuso o lokela ho ipapatsa mananehong a radio le television, horeng o tlo kgone ho fihlella batho ba bangata ba se nang tsebo ya hore o kgona ho thusa bo rakgwebo.

Dijo tse ding e ka ba nama ya beef le nama ya pork, le tsona ditlhapi, mme le tse ding tse kang di dairy rama le yona yoghurt le kharim e leng cream.

Tjhe, nke se sebedise sebetsa sa ka, empa nka ba tshehetsa ka hore Labohlano le leng lele leng. Ke ba fe bonyane ba dijalo tsa ka hore le bona ba kgone ho phela, mme ke hire ba bang hore ba tlo sebetsa mona hore ba tlo kgona le bona hore ba thuse malapeng a bona.

Afrika Borwa e hlahisa poone e ngata mme e romella dinaheng tse kang Zimbabwe, Japane le yona Khenya dinaha tsena di ya e hloka, mme ha di kgone ho ihlaisetsa ya tsona ka baka la boemo ba lehodimo bo sa lokelang, mme se seng sa dijalo tse hlahiswang mona ke diapole tse romellwang mane Middle East le Afrika ka bophara, mme tsona di hloka boemo bo phodileng ba maria hore di kgone ho hola.

Tjhe, ha ke na bokgoni ba o etsa leano la kgwebo, empa ke ile ka kena marangrang, mme ka fumana thuso ya ho ngola leano la kgwebo ya ka.

Hela mokgotsi ke fumane taba e monate ke le leetong naheng. Na o ne o tseba hore ho na le dimela tse ngata tse ka jewang tse holang fela naheng? Ke kopane le tse kang lengana, moru le serelele. Lengana le thusa ha ona le sefuba kapa o ikutlwe o hloka matla. Moru o tshwana le spinatjhe, mme serelele sona se a latswa e bile se a fepa. Hape hona le tephe monkgo wa yona o monate o ka etsa tee ka ona.

Di-sensor tsena ke nahana di thusa balimi haholo ho sebediseng ha metsi. Ha di a sebedise ho feta ka tekano hobane di kgona hore di sense hore jwale ke nako ya ho nosetsa, mme lenaneho le tlo nosetsa metsi ka ona hore e tloba metsi a makae. Ke nahana hore di hantle tsona, empa ho bohloko hobane batho ba rona ba lahlehelwa ke mosebetsi ka hoo ke hona fela mo seng monate ka teng.

Terata ena ke e lokisa fela ha ho hlokahala kapa hona le tshenyehelo ho yona, mme terata ena na e thusa hore re kgone ho tseba hore polasi ya ka e fella kae horeng ke se ke ka feta se ke fumaneha hore ke nkile polasi ya mohaisane wa ka, mme hape ho etsahala hore mohaisane wa ka yena o sebetsa ka diphoofolo nna ke sebetsa ka jalo jwale e thibela diphoofolo tsena hore di se ke tsa tla di tlo ja dijalo tsa ka.

Tjhe, ho ya ka pono ya ka, ha ke bone mmuso wa rona o fa batho menyetla hore le bona ba kgone ho ba bo rapolasi. Empa monyetla ona o fumanwa ke baruwi fela hobane ha o ka thola wa sheba dipolasi tsena hore o kgone hore le wena o be e mong wa rapolasi o hlokahala hore o be le tjhelete e lekaneng hore o kgone ho reka polasi, mme haholo batho ba rona ha ba sebetse ene ditjhelete tseo ha ba na tsona hore ba ka ifumana le bona e le bo rapolasi, mme le dithuso tsa ditjhelete haholoholo batho haba tsebe ka tsona hobane mmuso ha o etse lenaneo la hore o ka ruta batho hore ba ka apply-ela ditjhelete jwang.

Ho ya ka nna ke bona hore temo e ntlafetseng ho ruta balemi ka mekgwa ya temo e bolokang mobu, metsi le tikoloho ho sebediswa mekgwa ya permaculture le agroecology ho thibela ho senyeha ha mobu, mme le ho sebediswa didiriswa tse kang drone bakeng sa ho laola mefuta ya temo.

E nka ba eletsa ka hore ba boloke metsi a pula mme ba bokelle metsi ka ditanka tsa ditanka mme ba lokise mekgwa ya ho qala metsi. Ba etse matamo a manyane, mme ha ba nosetsa dijalo tsa bona ba sebedise metsi a manyane ka drip irrigation.

Ho boloka monono wa mobu ho netefatsa hore mobu o ntse o na le dimatlafatsi tse hlokahalang hore dijalo di hole hantle, mme ho boloka metsi ho qoba tshenyo ya metsi haholo nakong ya komello, ho hong ho qhoba tjhelete e phahameng ya manyolo, le dithibelwa ho fokotsa ditjeho le di .

Bophelo bo botle ba diphoofolo bo bohlokwa haholo ha diphoofolo di phela hantle, di hola ka pele dihlahisa, dihlahiswa tse ngata jwalo ka lebese, mahe kapa nama. Mokgwa o motle wa ho di hlokomela ke ho fa diphoofolo dijo tse nepahetseng ho di fa sebaka se hlwekileng le se bolokehileng ho fumana thuso ya ngaka ya diphoofolo. Ho ba mosa le ho di mamella.